Ngelishwa andinayo idatha ethile malunga nemivuzo yabo, nangona kunjalo ndingacebisa ukuba imivuzo yabo kufuneka ithathele ingqalelo ezi zinto zilandelayo. Okokuqala, uxinzelelo lomsebenzi kunye noxanduva. Okwesibini, iiyure zomsebenzi ezingaqhelekanga. Okwesithathu, iimeko zomsebenzi. Okwesine, uqeqesho olufunekayo. Ngoko ke imivuzo yabo kufuneka ihambelana nobunzima, izakhono, noxanduva olufunekayo kulo msebenzi.

Ndicinga ukuba liqhinga elilungileyo kodwa kufuneka aqwalasele ngononophelo. Izibonelelo zokuthenga isithuthuthu, ukuphepha itrafikhi, ukonga imali kwifuweli, ukonga iindleko zokugcina isithuthuthu. Imicelimngeni ekufuneka ayicingisise, umngcipheko wokhuseleko, uhlengahlengiso lwemozulu, ukubaqonda abanye abaqhubi, umthwalo. Ingcebiso endinokumnika yona, makafunde ukuqhuba ngokusesikweni. Makathenge izixhobo zokukhusela ezisemgangathweni, makakhangele imozulu, makathenge isithuthuthu esilungileyo isiqalo.

Ndingumkhweli weteksi kwaye ndiyavuya xa ndisebenzisa iteksi, kodwa xa kukho imfazwe yoonoteksi ndiyoyika kakhulu. Andinayo enye indlela yokuthatha ngoko ndiyaphoxeka kakhulu. Ndingumntu oqhelekileyo kwaye andinako ukuthwala imfazwe yonootekisi. Ndingathanda ukuba kukho enye indlela yokuthatha kodwa andiyazi ukuba yeyiphi.

Abaphangeli abakhwela iibhasi xa bephangela bachaphazeleka ngeendlela ezahlukeneyo ngenxa yolunya lwabaqhubi beebhasi, nangona kungekho ndlela ilungileyo yokuphatha ubuqhophololo. Abaqhubi beebhasi anokubenza baphatheke kakubi ngokwenza oku kulandelayo, ukungakhathali ngokukhuseleka lwabo, ukubathatha kakubi ngokomlomo, ukubaphatha kakubi ngokwasempilweni.